Ke nagana gore ba tlhoka tiro ba amega ka tsela tse di farologaneng di le dintsi, ditsela tseo di ama e tshwana le ga ba kgone go fitlhelela one matlole a go reka data, gore batle ba kgone go dirisa yone mafaratlhatlha a go ba kgontsha gore ba batle kana yone tiro, kana go dira tse di tshwanetseng gore ba ka fitlhelela tiro.

Nna ke le nosi jaaka mme wa bana ba le babedi le molekane re dirisa data ya kana Wi-Fi ya nine nine. Mme re tlhopile seelo sa kgwedi yotlhe e leng gore ga sena tekanyetso, re dirisa ka letsatsi la ntlha go fitlhelela letsatsi la bofelo.

Ke reka data ka makgolo a le thataro, mme re dirisa mo lwapeng e fetsa kgwedi yotlhe, e fetsa kgwedi yotlhe mme fa motho a batla go e reka o tshwanetse a lebelele mabaka a tshwana le inthanete e leng go reng e nale boikanyego, le yona matlole a go e duelela, le yone ka bo yone boikanyego ba yone ka nosi.

nka itumelela yona data ya fifty gig, yona mme nka e dirisa kgwedi yotlhe, ebile ke rata le gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi go fitlhelela tsatsi la bofelo la kgwedi.

Ke akanya gore tsenyo tirisong ya mafaratlhatlha a inthanete ya five G e ka thusa gore internet-e e nne le lona, e bereke ka lona lebelo le le kwa godimo go efoga dilo di tshwana le gore ka malatsi a mangwe barutisi ga ba kgone go fitlhelela tse ba di tlhokang, kana tse ba di dirang tsa tsone sekolo le bone babereki, ka yone ntlha ya inthanete e e sa berekang ka lebelo le le kwa godimo.

Theko ya data e ya ka nomoro kana network ya mogala e o e dirisang, ka jalo fa o batla go reka yona data o reka data ya network ya mogala o dirisang. Mme fa o fetsa mo pampiring o latelela melao le melawana e e dirisitsweng gore o tsenye data ka gonne go le gantsi re fiwa melao le melawana ya go tsenya tsone di airtime le tsone di data, mo difounung tsa rona kana megala ya rona.

e ka fela pele ga nako nka ikopantsha le ba network-e ya mogala wa me, go batla go itse gore matsapa di a tsaya kae. Mme fela gore ke dire gore data ya ka e bolokesege go na le melao e o e latelang mo founung kana yona mogala o dira gore mogala wa gago o time, kana o seke wa tlhola o fitlhelela go dirisa yone inthanete fa o setse o fitlheletse seelo se se rileng fa data. Mme tsona ditshenkego tseno tse o di dira ka bo wena mo mogaleng wa gago e le wena maitlhomo a go boloka data.

ke reka data gonne go reka data go boloka madi a le mantsi, go reka data e nnang data mo mogala a le mo gago go na le go reka one mowa, mme o reke data ka ona mowa. Go reka data ka nosi go boloka tšhelete e le ntsi.

O tlhoka go kgontsha karolo ya hotspot-e ya gago mo di-setting tsa founu ya gago.

Ke nagana go tse nngwa tirisong ga di inthanete or-e mefuta e tshwanang le five G go ka thusa thata, ebile dithulaganyo tse dingwe tse dintsi tse di tshwanang tse di lekanyeditsweng ke lemoga fa go ka nna botoka fa di ka tlosiwa ga tsenngwa tse e leng goreng ga di a lekanyetswa , go kgontsha batho gore ba tle ba kgone go dira tseo ba di labalabelang kana tse ba di tlhokang. Ke raya bone batho ba tshwana le baithuti, babereki jalo le jalo.